Ho sa nwe meriana ya hao ho tla o bakela mathata a mangata. Ntho ya pele o tla ipitsetsa dikulo tseo tse so fihleng ho wena tse tlang fetang. Tse tlao kudisa ho feta moo o seng o kula ka teng. Jwale ho bohlokwa hore o nwe meriana ya hao, ha feela o ntso batla ho phela.

Dithibela pelehi di tla ka ditsela tse ngata tse fapaneng. Empa hee ke tla le hlalosetsa ka tse pedi tseo ke di tsebang, ebile ke tsebang hore di sebetsa jwang. Ya pele e tla ba ho kenya koropo. Ho kenya koropo ho ya thusa ho thibela pelehi ka hobane ho thusa hore banana ba se ke ba ima. Mme koropo e thusa le ho sireletsa ho mafu a mangata. Ya bobedi re be le di-contraceptive tseo e leng dipidisi tseo tse fumanehang sepetlele kapa teng di-clinic-eng. Tseo di thusa banyana ho thibela banana ho thibela pelehi hore ba se ke ba ba le bana.

Matshwao ao ao bonang hore motho o hloka tshebeletso ya bophelo bo botle ba kelello. Letshwao la pele le hlahisang hore motho o hloka thuso ka bophelo ba kelello. Ke motho ya dulang a halefile empa a sa tsebe hore o halefiswa keng, ke motho ya qalang a fetoha, a fetola maemo a hae a bophelo a se a sa etsa dintho tseo a na seng a sa tlwaela ho di etsa. Ke motho o so mmona hore o se a lahlile tshepo ho bophelo mme o ipolelletse hore se etsahalang se etsahale.

Ntho eo e se nthabisang ha ke ne ke tjhaketse batsofe, e ne e le ka tsela eo ba tshwerweng ka yona. Bongata ba basebetsi bao ba hlokomelang batsofe ba ya ba halefela ha ba etsa dintho tse itseng e ba e le phoso. Mohlala, ha mohlomong nkgono a robile koppie ka phoso, o tla halefelwa mme a be a onyanwe. Hona le hore ba puthe ntho tseno, ba bile ba mo bolelle hore ke phoso. eo ke e nngwe ya dintho tseo tse sa nthabisang.

Nna ba mmuso ba Lefapha la tsa Thero ya Malapa, ke ba bona ha nne kapa hararo selemong. Ebile ha kea kgotsofala ka seo, ke ka rata hore le bona ba iponahatse setjhabeng ka ho etela dikolong le ditulong tse ding ho tla ruta bana ka thero ya malapa. Ee teng ke ka kgona hore ke buisane le bona. Ha ba fihlile sebakeng seo ke dulang ho sona, ke be ke ba bontshe hore mathata ao a re kopanang le ona moo sebakeng sena sa rona ke afeng.

Ke bona ho le bohlokwa haholo hore baimana ba tsamaye di-clinic-e, hobane jwale a re ka se tsebe dikulo tseo ba a kopaneng le tsona kapa ntho tseo mohlomong tse ka beng di ba tshwere, di ka ama bana jwang kapa bona maphelo a bona.

Ke nahana hore ho ka ba molemo ha re ka ba le dikoloi tsa tshebeletso tsa tshohanyetso tse emeng, kapa tse ka hara motse. Hore re tle re kgone hore ha re letsetswa kapo ho di bitswa dikoloi tseo ho be le tseo tse tla fihlang ka pele.

O ho thusa banna kaofela, ke ka thaba ha o ka bulwa komiti ya banna e kopantshitseng le bashemane hore ba kopane mmoho kaofela, ba tle ba kgone ho bua le hore re fumane hore mathata a bona re ka wa lokisa jwang. Jwale hee kea tshepa hore ho bulwa ha komiti ke hona ho ka thusang banna bana hore ba bue ka mathata a bona, mme re bonaneng hore re thusana jwang re le bana ba setjhaba.

Ee ehlile ho jwalo, ke bona hore lebollo la sepetlele le nketse lebollo la setso sebaka, hobaneng ke tjho jwalo. Ke hobane re ya bona matsatsing a kajeno hore batho haholoholo batswadi ha ba sa rata hore ba nke bana ba bona ba ba ise lebollong. Hobane jwale re se re na le batho bao ba sentseng lebitso la lebollo ebile ba sentseng le setso le meetlo ya lebollo. Ka hoo le batswadi ha ba sa tshepa ka bana ba bona, ke ka hoo ke bonang ekare lebollo la sepetlele le nketse lebello la la setso. Lebollo la sepetlele, le nketse lebollo la setso sebaka.

E, na ke bona e le mohopolo o motle hobane matsatsing a kajeno re phela moo bana ba seng ba ima, bana ba nyane mme seo se etsahala ka hobane ba hloka tsebo. Jwale ke bona Ho le molemo hore rehle re ba rute ka ka tsela tsa ho rera lelapa.

Ho ya ka nna ke bona ho le bonolo hore mmuso o etse bonnete ba hore mabenkele ohle ao a rekisang meriana a be le mangolo, mme seo se tla thusa hore ba bone hore ke bo mang ba rekisang meriana e seng molaong.

Ho ya ka nna ke bona molemo wa lebollo e le ho ruta bana ba bashemane hore e be banna. Ebile ba tsebe le hore le tsela ya ho itshwara bathong. Lebollo ke tshepa hore ke lo ke tseba hore ke lona leo le rutang hore bashemane ba tsebe ntho tse ngata ka setso le meetlo ya bona.

Ke ka leka ho ba bontsha hammoho le ho ba eletsa hore re na le bo nkgono le bo ntatemoholo mahaeng. Jwale ha se toka hore re dumelle hore ba tlametse hore ba tsamaye tsela tse tse telele hore ba tle ba fihle toropong. Ke ka hoo, ho leng bonolo hore ha mmuso o ya mahaeng, ho na le hore e be bona batho ba baholo ba yang ditoropong.

Tshebeletso tseo tse ke di ratang dipetlele ke hlompho le boitshwaro ba baoki. Hobane ha o le mooki o oka motho ya kulang o hlokeha ho ho ba le pelo, o mo nahanele le motho oo o nahanele le bohloko boo a fetang ho bona. E nngwe e ke sa rateng ke bohlweki la e le kae. Dipetlele tsa matsatsi a kajeno ha dia hlweka mme seo ha se ntho e lokileng.

Bongata ba bo rakgwebo e ke kopanang le bona ha ke ya clinic-ing, ba rekisa dintho tsa ho tshwana le dijo tsa hoseng. Ebile ke nahana hore sena ke hopane hore ba ya tseba hore di-clinic tseo re di tsamayang di dula di tletse mme di batla hore motho a tsohe hoseng. Ebile ba bang ba qetela ba tswile metseng ya bona ba e sa ja, jwale ba bone e le monyetla hore bahle ba rekise dijo tsa hoseng hore batho ba tle ba kgone ho reka, ba ja ha ba ntse ba eme moo.